Ho thibela HIV, motho o tlamehile hore a sebedise condom ha etsa thobalano kapa a ye clinic-ing mme ba tla mo fa dipidisi tse tsa PrEP. Dipidisi tse tsa PrEP ho thwa o di nwe matsatsi a mashome a mabedi pele a etsa thobalano le motho e mong ya nang le HI _V.

Basotho ba kgale ba ne ba sebedisa meriana ena ya Basotho e neng e nkuwa naheng mme ke ka hona bane ba ba na le matla, ba shahlile ba kgona le ho phela nako e telele. Meriana ena e re e sebedisang hona jwale. Ha e sa tshwana le yane ya pele, ha e na matla a tshwanang le yane ya meriana ya pele. Ke tseba meriana e kareng bo lengana. Leo ne ntse re sebedisa le hona jwale ha COVID e qala, re ile ra le sebedisa haholo re nwa lona hobane le fodisa mokgohlane le fodisa le ha o na le mohlomong o tjhesa haholo, e kgona ho theola motjheso mona mmeleng.

Atjhe le nka thata ha kakang ha ke dumele hore hobane nka nka botho ba ka ke bo lahlele kwanana. Bothong ba ka ke a tseba hore hobaneng batho ba nang le bokowa ka nnete ba tlamehile hore bona ba fete. Le ha nka tata ha kakang nna nka ba fetisa. Ke motho ya jwalo a kgonang ho hore ke utlwele motho e mong hore ke, ke ka tsela eo a entsweng ka teng. Ha ke tlo tla ke ke ke phihisana le le Modimo hore ee hobaneng ha yena jwale, a tlamehile hore hobaneng a ye pele ka hobane a le bokowa, ha fete ke tla kena ka mora hae ha kena bothata.

Atjhe e tlabe e le ntate moholo wa ka. Ha hona mo nka mo isang teng, nkeke ka mo lahla le ha ka ba na le bofokodi ka bo kelellong, ka nnete e se e le motho a hodileng, ha hona nthwe nka ka etsang. Ke ntate moholo wa ka. Ha ke no ho mo lahla.

Jo ka COVID-19 ha re se re tswela ka mo kantle, se kare jwale motho se ke le lehlanya, ke sa batle le ho tsamaya ka pela mo pela batho. Ha motho a ka qala a kgohlela kapa a thimula, fela, se ke balehile ha enele mathata ka nnete, hore hobaneng re kgone hore re boele madulong a rona. Hobane ha o no tsamaya mo tseleng o no sheba motho e mong le mong ene ekare o tla ba na le ha kgohlela teng a ene ka re o na le COVID. O no sa batle le ho ba pela hae. Ke nahana hore seo se ile sa ama kelello hanyane hobane, se etsa hore o tshabe batho ba bang. O ska batla ho bua le batho ba bang hape.

Ke kgolwa hore meriana ya setho. Ke yona e sebetsang haholo, empa o tlamehile hore o fumane motho a e tsebang hantle, ya nang le nepo ya yona, hobane yona ha ya kenywa dintho tsena tse ngata tse tse kentsweng mo merianeng ya hona jwale. Meriana ena e re nang le yona hona jwale e ntse e fodisa e meng, empa ha e na matla jwalo ka meriana ya setho. Le teng ke ntse ke tjho hape hape hore o tlamehile o fumane motho a tsebang meriana ya setho hantle ho hore meriana eo e sebetse hantle.

Atjhe ke nahana hore hobaneng e tlamehile hore hobane mosebetsing wa hae ha kene. Ha ya polekeng e nngwe, o tlamehile hore a shebe hore o ya bohole bo bokakang. Le mafura o tlamehile hore hobane a tshele ho tloha ka kwana clinic-ing. A tsebe hore hobaneng ho na le dipoleke tse ding tse hole kwana. Ke nahana hore ha tlameha hore a re phoso ke ya ka hobane ke dula hole. Phoso ke hore yena ha a sheba hore ka tankeng ya hae ya koloi kapa ka tankeng ya hae ka koloi eo a tsamayang ka yona. Hore na ho na le mafura na.

Ke nahana hore ke hobane di etsa masole a mmele a fokole. Ho tjhong hore mmele o keke wa kgona ho itwanela hantle. Mme hoo ho etsa hore mafu a mang a kene ha bobebe mmeleng wa hao, o tla dula o ntso o kula jwalo jwalo.

COVID-19 e o tshwara ha o ka amana le motho ya nang le yona kapa ha motho a kgohlela a nang le yona kapa wa tshwara moo motho ya nang le COVID-19 a ileng a tshwarwa teng. Le wena ya o hahlamela e tla o tshwarwa. Matshwao a COVID-19 ke a latelang, ho kgohlela, metso ha o le bohloko, ha oe ikutlwa o hema ka thata, ha oka lahlehelwa ke kutlo ya monko le ha o fetoha ka kutlo ya tatso mo lelemeng. A mang a ka kenyelletsa feberu, bofokodi le letshollo.

Clinic-ing e haufi le nna, re kgothalletswa ho etsa diteko ha nngwe. Ka mora dilemo tse tharo re tlamehile ho nka diteko tse kankere e leng Pap smear ho basadi, ho tloha dilemong tse mashome a mahlano ho tloha moo re tlamehile re kgutlele ka mora dilemo tse tharo. Ho fihlela re fihla dilemong tse mashome a tsheletseng. Nna ke dula ke nka diteko ka mora dilemo tse tharo. Ha ke ikutlwa e kare ha ke monate. Ke a ba jwetsa clinic-ing hore ba nlekole mohlomong ho sona le ho hong ho seng ho tjhentjhile.

Ke bona e ka mehato ena e tla thusa haholo, e tla etsa hore batho ba bolokehe. Banna ba tauweng haholo le ba ka tlasa dithethefatsi. Ba rata ntwa, ba beta basadi mme ba bolaya le batho ba bang. Ha ba kganna ka tlasa qobello ya dithethefatsi kapa ya tayi ba qetella ba etsa dikotsi tse mpe haholo mona mebileng.

Nna lebaka leholo le ke le bonang le etsang hore di-ambulance di nke nako e telele. Ke hoba palo ya tsona ke e nyanyana ho ya ka palo ya batho ba kulang. Sheba mona Gauteng hore setjhaba se se ngata ha kakang. Empa palo ya di-ambulance e ntse e le tlase. Mme ke bona e le lona lebaka le etsang hore di nke nako ena e telele hakana.

Atjhe ha e se e le jwalo nna nka ikela ka kwana khemising. Ka kopa rakhemisi hore a nkeletse hore ke reke e feng ho ya ka tjhelete eo ke e tshwereng.

Ha ke kgotsofala haholo le mengolo ya teng, ka nnete e bonahala hantle haholo le hore mo di leng teng ho makgethe.

Mekgwa e fapaneng ya ho thibela tshwaetso ya HI _V, ke hore motho a se ka etsa thobalano kapo ka hore motho a fokotse lenane la batho a robalang le bona, le ho fokotsa tayi le dithethefatsi ho thusa haholo.

Ke bona, e le ntho e ntle haholo hobane bana ba mehleng ena ba hlalefile haholo ha ho tluwa ka bashemaneng le ka ho ratana. Mme re sa lebale hape hape hore lenane la dipeto naha ka bophara le eketsehile haholo.

Dirapa ka hara sekolo, di thusa haholo ka dijalo tseo matitjhere a kgonang ho ruta ka tsona. Di fana ka sebaka sa ho ithuta ka matsoho, di hokahanya baithuti le tlhaho le ho kgothaletsa mekgwa e metle ya ho ja mme hape di ntlafatsa tikoloho ya sekolo.

E mo ke sebetsang teng ho na le tsela e etseditsweng batho ba tsamayang ka ditulo tsa dikola, mme ha ba bangata haholo mo mosebetsing kannete.

Utlwa hee motswalle nna nthwe nka kgothalletsang yona ke hore o tlohele thobalano. E nngwe ya dintho tse nka o jwetsang tsona ke hore tjhelete eo o ntsong o enwa. E nke o tsamaye o lo reka ditholwana. O reke le meroho e mengata fela o tle, nkaba ka o phehela le ho phehela tsona.

Eya ke dumellana le bona haholo hobane dijo tse nang le dimatlafatsi di kgona ho ho ha ha mmele wa ngwana. Le ho haha le boko. Di bile di etsa hore a ithute ha bonolo hobane o ithuta a kgotse hantle.